Yincwadi yomazisi nencwadi ebuya kwamasipalada, eqinisekisa bona uhlala kuphi.

Kuqakatheke khulu ukuthi umuntu avule i-akhawunthi yebulungelo ukuthi akghone, ukubeka imali yakhe ibulungekile begodu nokwazi ukuhlenga imali ukuthi ikghone ukukhula.

I-akhawunthi yebulungelo ivulwa ngokuvakatjhela ibulungelo eliseduze nawe, uphethe umazisi nencwadi ebuya kwamasipalada. Abantu ababerega ngendaweni yokubulunga imali bazokurhelebha ukuvula i-akhawunthi yebulungelo.

Imibuzo umuntu efanele ayibuze nakavulelwa i-akhawunti kukuthi, uvula i-akhawunthu enjani? Begodu ngiziphi ezinye iindlela zokubulunga imali? Nokuthi yimalini abazobe bayidosa, ezobe yongwa i-akhawunthi yebulungelo?

Ibulungelo elifanele izidingo zakho, ulikhetha ngokuqala izindleko, ulikhetha ngokuhlola iinhlobo zokubulunga imali.

Ibulungelo livikela imali yakho, ngokuyigcina iphephile, ngokuvikela imali yakho ngokomthetho.

Iforomu lokuvula i-akhawunthi, ligcwaliswa ngokufaka izaziso zakho, ngokufaka indlela abantu be-akhawunthi bangaqhumana nawe ngakhona, ngokufaka ubufakazi bokuzazisa nangokufaka i-signature.

Imali ebhadalwako umuntu nakavula i-akhawunthi ngeyokuthi, kukghone ukuba nemali nge-akhawunthini yakho. Ukuthi izimali ezidoswa ngamalanga noma namkhana ngenyanga, zikghone ukutholakala. Nokuthi lokha nawufaka imali, kungabi ukuthi i-akhawunthi yakho ayinalitho.

Iphini ziinomboro ozifakako lokha nawufuna ukukhipha imali ku-ATM. Iqakatheke khulu iphini ngombana ivikela imali yakho.

Indlela yokuthoma ephephileko yokusebenzisa i-ATM kukuthi, ukunganikeli noma ngubani inomboro yakho yebhanga, namkhana iphini. Kukuthi wenze isiqiniseko sokuthi usondelana ne-ATM, wenze bona imali uyifaka ngendlela ebulungekileko.

Kukuthi bazi ukuthi umnikazi we-akhawunthi le, ngubani. Nokuthi akekho omunye umuntu onelungelo lokuthatha imali namkhana wokwenza amatjhuguluko ku-akhawunthi leyo.

Iye, amaqhegu neenlukazi bavumelekile bona bavule i-akhawunthi.

Umuntu angathola ilwazi nge-akhawunthi yakhe, ngokuya ebulungweni lemali eliseduze naye. Ngokubarhatjhela umtato namkhana ukulilisela inomboro yabo, namtjhana ngokubabhalela i-email.

Umuntu nakalahlekelwe likhathi lakhe lebulungelo, urhatjhela inomboro yebulungelo lakhe, abayelelise bona ikhathi lakhe lilahlekile, ukuthi bakghone ukulivala. Nakaqeda la, uya epholistetjhi ayenze into ebizwa nge-affidavit, nakaqeda lapho ukghona ukuya ngebulungeni lakhe ayokwenza ikarada elitjha.

Umuntu nakalahlekelwe yinomboro yakhe yokukhipha imali ufanele ukuvakatjhela ibulungelo lemali namkhana i-branch, yokubulunga imali yakhe eseduze ukuthi bamrhelebhe ngokuthola iphini etjha namkhana inomboro etjha yokukhipha imali.

I-debit card yikarada okghona ukubulunga imali kilo eliqalene nawe njengomnikazi. Lisetjenziswa ukukhipha imali, ukuthenga ngalo ngesitolo, ukudlulisa imali namkhana ukghona ukuthola imali.

Nakaneminyaka elitjhumi nesithandathu.

Ukuthuthuka kwetheknoloji, kuwalethile amatjhuguluko kilokhu.

Awa, nami anginaso isibindeso, ngibona bona yinto ehle ukuya ngebhangeni uvule i-akhawunthi.

I-intjhorensi ngilokha umuntu nakenza isivumelwano ne-insurance, lapho akwazi ukubhadela khona imali ngenyanga, ezokukghona ukurhelebha abantu abathandako, lokha nakehlakalelwa yi-accident namkhana isifo.

Kuqakathekile bona umuntu abe ne-intjhorensi ngombana i-intjhorensi ikghona ukurhelebha umuntu nakasengozini, namtjhana avelelwe sisifo somuntu amthandako. Imali etholakala ku-intjhorensi, ikghona ukurhelebha umuntu loyo, ukuthi isimo sikghone ukuba bhedere.

Kune-itjhorensi yepilo, kune-itjhorensi yesifo, kune-insurance yekoloyi, kune-itjhorensi yendlu nezinye izinto eziphathekako.

Kuqakatheke khulu ukonga imali eyaneleko nawuzokuba nekhambo lokuya kelinye ilizwe, ngombana kunezinto ezinengi ezifunekako. Into yokuthoma kukuthi iranda langapha eSewula Afrika alifani neranda lakamanye amazwe.

Lithikithi lesiphaphamtjhini ngilo, elidura khulu nawuya emazweni wangaphandle. Enye into eqeda imali kuthenga iimpahla, njengomuntu wesifazane ngifuna ukuba neempahla ezinengi ezaneleko, ikhambo lami.

Umnakwenu ufanele aqale ukuthi uberegisa imali kuphi, aqale nezinto azithengako ukuthi kunesidingo na kuthi azithenge.

engiyilandelako kuthoma ngokubhala phasi, zoke izinto ezibalulekileko ekufanele ngizithole ekhambeni leli.

Lokhu kungaphazamisa ikhambo lomuntu, ngombana angekhe akghone ukuthenga ezinye izinto azifunako ngaphetjheya. Lokho kubangelwa bona iranda la la ayakhona, lisuke liphezulu khulu njengeranda lange-Amerika, nalibandakanyiswa neranda langapha e-South Africa. Iranda lange-Amerika linengi khulu, elenza bona umuntu osuka ngeSewula Afrika kufanele abe nemali enengi khulu ukuthi akghone ukuthenga izinto ngale.

Lokhu kubangelwa kukuthi e-Amerika, baberegisa imali ehlukile kunale eberegiswa ngeSewula Afrika. E-Amerika, baberegisa ama-dollar, ngeSewula Afrika, kuberegiswa amarandi. Ama-dollar aphezulu kunamarandi, lokhu kwenza ukuthi irandi libe lincani khulu naliya nge-Amerika.

Ngingamyelelisa bona athole i-hotel eyanele imalakhe, enze isiqiniseko sokuthi nesiphaphamtjhini ayosikhwela ngilesi esanele imalakhe. Akhethe neendawo zokudla ezinokudla okuthengekako.

Ngingamyelelisa bona aqale ukuthi ithikithi lesiphaphamtjhini alithengileko ngilo lamarerhe na, alithenge eentolo ezinjenge-Shoprite ne-Checkers namkha i-Pick n Pay. Enye into kukuthi enze isiqiniseko sokuthi uberegisa ibhanga, akakhambi aphethe imali ngesandla, aberegise ikarada lebhanga.

Thoma ngokwenza iinhlahlubo baqalisise bona imali yeTariyana ibalwa njani, lokhu bangakwenza baberegisa abofunjathwako babo, basetjha lapha ku-Google namkha baqala or baqalisise lapha ku-Google.

Kuqakathekile ukuhlela imali ngefanelo kusese nesikhathi, ukuthi ukghone ukuba nemali eyaneleko la uya khona. Ukghone nokuthenga izinto ngentengo le ohlele ukuthi uyoyiberegisa.

Kuqakathekile ukuhlela imali ngefanelo kusese nesikhathi, nawuzokuba nekhambo elide. Lokhu kwenza bona ukghone ukuthenga izinto, nokukghona ukubhadela izinto, lezi owazi ukuthi ziyimalini la uya khona. Enye kukuthi nawubhadela izinto, abantu bangakghoni ukurobha uphelele sewunemali encani.

Lokhu kubangelwa kukuthi nezinto azilingani emaphasini wethu. Okhunye izinto zangemaphasini amanye zibiza khulu, kunalezi zangeSewula Afrika.

Lokhu kubalulekile ukuthi umuntu azi iimbalo, ngombana nakangazi iimbalo kuzokuba lula khulu, ukuthi abantu bambambe ikunzi namkha bamugalaje imali yakhe.

Kuzijayeza ngokubukela iindaba namkha ngokwenza i-research ku-inthanethi.

ukuthi ngihlele imali yekhambo edoyelweni laboflayi. Lokhu kungayenzeka ngokuthoma ufike edoyelweni laboflayi, ulethe imali yakho yeSewula Afrika, uqalisise nezinga lokutjhintjha imali leyo, uqale neendleko, ngemuva kwalokho bazokunikela imali efaneleko yangendaweni leyo oyivakatjhelako.

Uthoma ngokungena ku-App, ufake iinomboro zakho zebhanga, ukhethe i-network ofuna ukuyiberegisa ukuthenga i-airtime. Nawuqeda la ufaka inani le-airtime oyifunako.

Abantu bangathola ilwazi ngokuya ngebhangeni.

I-insurance ngilokha nawubhadala imali ethile, uyibhadalela ubuphilo bakho, namkha ubhadalela lokha nawungasekho emhlabeni, bona abantu obathandako basale batlhogonyelwa.

Imali kamaliledinini yimali ongakghona ukuyithumela kuphela ngefowunu, namkha ngomaliledinini.

I-intjhorensi ikghona ukulekelela umuntu lokha nakasekingeni, akghone ukubhadelela iindleko ezingaba khona nakasebunzimeni.

Imiraro enjalo ingararululwa ngokubathumela ubufakazi, ukubonisa bona imali uyithumelile. Ubufakazi lobo ungabuthola ngebhanga namkha ku-App ezikumaliledinini.

Yazi bona wadlulisa, wangabhadela ngesikhathi, imali leyo oyikolodako iyakhuphuka.

Abantu bafaka iimbawo ngombana bafuna ukwenza ezinye zezinto abazitlhogako epilweni. Okhunye kukuthi abanayo imali eyaneleko, enye kubangelwa kukuthi basuke batlhoga irhelebho elirhabileko.

Mina ngithi imali le mayingajanyiswa, ngombana eSewula Afrika abantu batlhoga imiberego. Yeke nabathola imali le, bakghona ukuzithengela izinto abazitlhogako, ezinjengokuthenga izinto zokuqopha, namkha zokugeza.

Ikambiso engingathanda bona ilandelwe kukuthi siphane imali esivumelane ngayo nakuphela inyanga. Umuntu angahlali amalanga amabili ngaphambi kokuthi athumele imali leyo. Imali ifanele ukuphela inyanga nayithomako.

Abantu bayafundiswa ngebhangeni bona bangaberegisa njani umaliledinini ukubhadala imali.

Into eqakatheke khulu kukuthi i-App leyo ibe nenomboro yokuvula ngaphakathi. Enye kukuthi ukghone nokuthumela imali uberegisa umaliledinini.

Into efunekako yipasa yakho, nokuthi ukghone nokutlikitla. Enye efunekako mapasa wabantu ofuna ukubavulela i-intjhorensi, nemali yokubhadala i-intjhorensi qobe ngenyanga.

Lokhu kuya ngekhamphani le oboleke kiyo imali, enye kungaba kuthoma ukubuyisela imali le ngemva kweenyanga ezithathu, namkha uqala ukubuyisela imali le ngemuva komnyaka.

Lokhu kungebanga lokuthi imali yokubhadalela umntwana ifundo iphezulu khulu, umuntu angeze ayikghona qobe ngenyanga. Manjesi-ke abazali benza lokhu ukuthi bakghone ukunikela abentwana babo ikusasa elihle neliqhakazileko.

Istokfela simnandi lokha nasingenzela babantu ababeregako, ngombana sizokwenza bona woke umuntu athole imali ngesikhathi.

Into yokuthoma abangambuza yona kukuthi uyaberega na.

Indlela engiyithandako yothumela umuntu imali, kumthumela imali ngiberegisa i-App yebhanga.

Awa, angiboni bona angaqedela abantu iimberego esikhathini esizako ngoba kukhona abantu abatjha bona kungcono baye ngebhanga kunokuthi baberegise iimfowunu, namkha abofunjathwako.

Ngazi i-intjhorensi yepilo, kube ne-intjhorensi yesifo, kube ne-intjhorensi yengozi, kube ne-intjhorensi yendlu ne-intjhorensi yekoloyi.

Ingathatha ama-awara amatjhumi amabili nane, namkha ama-awara amatjhumi nane

Awa, angiboni bona izokunghonghoyila ngalokho.